Ngingaqinisekisa ngokuthi ngihambe ekuseni ngebhasi lokuqala ukuya edolobheni, ukuze ngizokwazi ukuthi ngiqede zonke izinto ezibalulekile ekumele ngizenze. Ngiphinde futhi ngibe nesikhathi esanele sokubuyela emuva.

Endaweni yasekhaya, azikho izinselelo engibhekana nazo uma ngisebenzisa amabhasi asendaweni, ngoba abakhona usuku lonke and futhi ayasigcina isikhathi, awabizi futhi nhlobo.

Ngibona kubaluleke kakhulu ukuthi abantu abadala bathole isaphulelo uma begibela amabhasi. Futhi ngibona sibalulekile nganoma kuthiwa bagibela lokhu uhlobo lwe-transport, nanoma kuthiwa amabhasi, noma amatekisi ngoba abantu abadala abasakwazi ukusebenza iningi labo, and futhi banemindeni ekumele baye bayinakekele, engasebenzi.

Uma kuyisiteleka ebesibekiwe ngayizolo, ngingenza sure ukuthi ngivuka early ukuze ngizokwazi ukuthi ngithole i-transport eyi-alternative ukuze ngikwazi ukuthi ngifinyelele emsebenzini. I-transport engingayithola, ngingaqasha imoto noma ngicele umuntu engimaziyo, onemoto, ongithatha angiyise emsebenzini, ngenxa yokungabikhona kwamabhasi, ngenxa yesiteleka.

Isiteleka singadalwa ukuba, abasekho abasebenzi abaningi noma abantu abaningi emiphakathini abagibela amabhasi, okudala ukuthi imali ingabe isangena kahle emabhasini.

Indlela engingaqinisekisa ngayo ukuthi ngifike ngesikhathi lapho ngiya khona, uma amabhasi engasigcini isikhathi. Uma kwenzeka ukuthi la ngiya khona kumele ngifike ngo-five, ngingagibela ibhasi ezosuka two hours early, kunalesikhathi lesi ekudinga ukuthi ngifike ngaso.

Lokhu ukunyuka kwebhasi kungaba nomthelela omubi kakhulu ebantwini abathembele ebhasini, ngenxa yokuthi sekumele babhajethe imali engaphezu kwale abebevele beyikhipha. Okungenza ukuthi kube nezinto ezibalulekile abangasakwazi ukuzenza ngemali emakubo.

Ngokwami, ngincamela ukusebenzisa amatekisi ngoba ayashesha, futhi ahlezi ekhona.

I-Rea Vaya, amabhasi ahamba ngaphakathi eGoli, ahamba ngazo zonke iyinsuku zesonto, kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu. Aqala ngo-five ekuseni, aphele ngo-eight ebusuku.

I-MyCiTi bhasi, uhlelo olucishe lufane njenge-Rea Vaya yase Goli. Kuphela lolu uhlelo olubizwa nge-MyCiTi, ekuyiyona esebenzela eKapa. Yona ishibhe kakhulu and futhi iyasiza kakhulu ngoba ungabe une-smart card payment, uyakwazi ukuthi uyisebenzise.

Ngeshwa nangenhlanhla, akekho umuntu engimaziyo, noma owalana ekhaya, oseke wabhekana nenkinga, noma oseke wathinyakezwa isiteleka samabhasi.

Abashayeli bamabhasi badlala indima enkulu ekuqinisekisa ukuthi abagibeli bafika lapho beya khona bephephile, ngokuthi bangalayishi ama-overload-i, bavale isicabha sebhasi uma ibhasi isuka, futhi bangavumeli kubekhona abantu abazoma ebhasini eduze kwesicabha.

Uma amabhasi engathembeka, afike ngesikhathi, ahambe ngesikhathi njalo, kungangisiza kakhulu ngokuthi ngihlezi ngi-right, ngingekho late emsebenzini. Futhi kungangisiza ngokuthi ngingavuki kakhulu ngenxa yokuthi ngigibele ibhasi e-early ukuze ngikwazi ukuthi ngifike ngesikhathi emsebenzini. Kunalokho ngingavuka kahle ngesikhathi esijwayelekile, ngibambe ibhasi esesikhathini esiseduze nalesu engizongena ngaso emsebenzini.

Lokhu kungayishintsha kakhulu indlela abasebenza bamabhasi abasebenza ngayo, futhi bangasebenza ngokuzikhandla. Lokhu engikushoyo, ngisholo ukuthi bangasebenza kahle, ngokuthi bafike ngesikhathi ibhasi ekumele ifike ngaso ezitobhini zonke, ihambe futhi ngesikhathi. Futhi amabhasi ahlale ehlanzekile, esesimeni esi-right sokuba angathutha abantu.

Ukusetshenziswa kwekhadi ngiyakweseka kakhulu, ngoba umuntu uma ngabe esebenzisa ikhadi elikhokhelile ukuze akwazi ukugibela ibhasi, akulula ukuthi angayi emsebenzini ngenxa yokuthi akanayo imali yokugibela, noma akanayo, noma akakaholi.

Yebo, sikhona isikhathi lapho ngazizwa khona ngingaphephile ebhasini. Into eyayenzekile, kwakuyibhasi e-early kakhulu, okuyibhasi ya-six ekuseni. Le bhasi iyagcwala kakhulu, and kwakugcwele yonke indawo la kuhlalwa khona, kusele indawo ukuthi abantu bame kuphela. Ngangimi ngasesicabheni and ibhasi lalilidala, isicabha singavaleki kahle, sihamba sivuleka indlela yonke.